Kgotso motswalle, ka ha re na le leeto leeto la ho tla ka kwano ka Gauteng. Ke ne ke re ke o founele e le hore re ka qoqa ka taba tsa tjhelete e tla hlokahala bakeng sa leeto lena. Mme nka thabela hore ke utlwe ho tswa ho wena hore na ho ka hlokahala bokae bakeng sa leeto lena e le hore e be le tswelellang. Mme re seke ra qakeha ha re fihla pele. Ka hore ho tlabe ho short-a ho na le hwane. Mme ke kopa hore o kgutlele ho nna ha o thola molaetsa ona.

Bahahlaodi ha ba na thahasello ya ho etela makeishene a rona. E ka nna ya e ba lebaka la hore ditsela di ke tsona ditsela di mpe, le hore ke dibaka tse moraorao tseo batho ba sa finyella ba sa kgoneng ho di finyella ha bonolo ka lebaka la transport-o e sa fumaneheng ha bobebe. Kapa le hona hore ke sebaka ke dibaka tse sa tlwaelehang haholo ka hara setjhaba.

Dintlha tseo nka di batlang pele re tsamaya ke hore re ya kae, re tsamaya le mang, re lo etsang, mme re tlo kgutla neng, mme ditjhelete taba ya ditjhelete e eme jwang. Ke tla be ke batla dintlha tsena hobane ke batla ho tsebisisa ha batsi ka leeto lena la kae kae mafatsheng. E le hore ke kgone le hore ke tsebise batho ba lapeng hore ke ya kae ho etsahalang le bo mang. Mme sena se tla etsa hore ke tsamaye ke lokolohile hobane lapeng ba tlabe ba tseba hore ke le hokae, le bo mang.

Ha ke ne ke qala ho kganna. Ke ile ka rutwa ke motho lapeng pele ke tlo ya sekolong sa teng. Mme ho ne ho se ho ne ho se bobebe. Empa ke ile ka fumana ho le bobebe ha nako e ntse e ya. Mme seo nka eletsang ba bang ka sona ke hore le ha eba o tseba ho kganna, haeba o ya sekolong sa teng o se ke wa fihla ka kelello ya hore ke a tseba. Empa dumella moruti wa hao kapa sona ee moruti wa hao hore ao rute seo o tlamehileng hore o se tsebe. Mme o tla tswela o tla ba le tswelopele e tjhatsi ha o ka etsa jwalo.

Ha nka thola tjhelete, mokotla o nang le tjhelete e kalo le dikarata. Nka ya sepoleseng mme ha ke fihla ka ba hlalosetsa seo mme ka be ka ba siya le ona mokotla oo wa tjhelete. Hobane e tla be e se tsa ka. Mme ba tla kgona hore ba fumane monga tsona, le hore ba mo fe tsona di bolokehile mme di sa short-e.

Boemong bo jwalo, haeba e se tjhelete e ngata e shotang. Empa nna tjhelete ya ka ke ntshitse e lekaneng. Nka nna ka e tlatselletsa eo e shotang. Mme ra tlohella setlokotsebe sena se senang dihlong hore e le hore batho ba fihle mahaeng kapa mesebetsing ka nako. E le ntle ho tshitiso ya hore re kgutlele renkeng ka lebaka la motho ya senang botshepehi.